Kgetlho la ntlha ke ne ka pagama sefofane ke le mo tseleng ya go ya kwa Cape Town mme maikutlo a ka a na a tletse boitumelo, pelo ya me e ne e opela ka tsholofelo mme ke ne ke lebeletse kwa fensetereng ke lebile maru a a tshweu ka kgakgamatso ke ikutlwa ke tsholetse lefatshe ka lotlhe. Go ne go le jaaka toro e e diragetseng, ke ne ke ikutlwa ke le mo godimo ga sengwe le sengwe se ke se itseng, ke lebile bokamoso ka matlho a a tletseng tsholofelo mme ka fa tlase, lefatshe le ne le lebega le le gaufi le le kgakala ka nako e le nngwe jaaka botshelo jo bo ntšha bo simologa.

Batho ba le bantsi ba lora go pagama sefofane ka ntlha ya go batla go bona lefatshe, go etela mafelo a ba sa itseng kgotsa go itumelela katlego ya botshelo. Fa e le toro ya me, ke ka rata go fofa ka sefofane go ya mafelong a kgatlhang jaaka kapa kgotsa Dubai ke bone dijo tse dingwe le go ithuta ka lefatshe. Le fa go ntse jalo bangwe ba tshaba sefofane ka ntlha ya tshabo ya go fofa, maikutlo a go kgotsa go tshepe thekenoloji ya difofane. Fa ke ne ke tshaba go ka nna ka lebaka la go ikutlwa ke sa tshepe loaping.

Tsala ya me e tshwanetse go simolola ka dira kopo ya eVISA ya Nigeria le go tlatsa landing card mo inthaneteng pele a tsamaya. Fa a reka ditekete tsa sefofane, a kgethe boemelafofo jo bo mo Nigeria jaaka Lagos kgotsa a duele ka inthanete mme a boloke tekete ya E-mail. Fa a fitlha kwa boemelafofo mo Aforika Borwa a tlise pasepoto, eVISA le landing card, a tlhophe tekete, e fitise mo immigration le tshireletso mme a tsene mo sefofaneng. Kwa Nigeria o tshwanetse go dipampiri tse di tshwanetseng, go tsewa monwana le sefatlhego le go bontsha bosupi jwa bonno le tekete ya go boela.

Mo toropong ya Tshwane, dibese di dira gore baagi ba kgone go tsamaya ka tsela e e theko e tlase mme di thusa go fokotsa dipalangwa tse dintsi mo tseleng. Le fa go ntse jalo, batho ba ka se itumele fa dibese di sa tsene ka nako di tlala mo dinakong tsa borai kgotsa di sa fitlhe mafelo otlhe a ba a tlhokang. Go ka tokafadiwa ka go oketsa palo ya dibese go dirisa App-o ya nako ya go fitlha le go tokafatsa diphaphata gore di nne le marulelo le ditulo tse di siameng. Dibese ke karolo ya botlhokwa ya dipalangwa tsa setšhaba mme diphetogo tse dinnye di ka tokafatsa botshelo jwa baagi ba toropo.

Dikgwebo tse dintsi tsa dipalangwa tsa dibese di fapogile pampiri ya diketekete, di dirisa karata e botlhale mme seo se tlisa mathata mo bathong ba bangwe. Batho ba ka palelwa ke go e dirisa ka ntlha ya go tlhoka tshedimosetso e e tlhalosang, mafelo a a sa lekanelang a go tlatsa karata le tlhokego ya inthanete kgotsa ditlamelo tsa banka. Bagolo le ba ba sa tlwaelang thekenoloji ba ka nna le bothata jwa go tlhaloganya tiriso ya yone mme fa karata e senyega go ka nna thata go e fetola ka potlako. Fa go sena thuso e e lekaneng, mokgwa o o makalana o ka tlogela ba ba tlhokang dipalangwa ba le kwa morago.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese ke motho yo o kgonang go kgweetsa ka kelotlhoko a tlhokomela polokego ya bapalami, a ba amogela ka botho, a fitlha ka nako, a itse di tsela sentle le go tlhokomela boemo jwa koloi. O tshwanetse go nna le boitshwaro jo bo siameng a sa dirise mogala kgotsa bojalwa fa a kgweetsa mme a nne le bopelonomi mo go thuseng ba ba tlhokang thuso jaaka bagolo le ba ba golofetseng. Ka go dira jalo, mokgweetsi o thusa mo go tokafatseng maitemogelo a a siameng a go ya tirong ka go dira gore bapalami ba ikutlwe ba sireletsegile, ba amogetswe le gore ba fitlha mo tirong ka nako.